Nakong ya hlabula ha ho tjhesa obe o le molemi wa tsa temo ya meroho. O tlameha ho tshella dijalo tsa hao hararo ka letsatsi di dule di na le metsi ho tle motjheso o se ke wa kgona hore o tjhese meroho ya hao. O ka etsa le meriti tlasa meroho ya hao ho etsetsa hore meroho ya hao e se ke ya kgona hore e tjhe ke letsatsi, empa o tlameha o dule o ntso o tshella meroho ya hao ka metsi nako le nako ho tle e se ke ya kgona hore e ome.

Ha ho bonolo haholo ho batjha ba fumaneng menyetla ya ho ithuta ka tsa temo, kapa ka tsa bolemi. Hoba nakong e ngata o yo hlokomele hore bona bana le yona tsebo ya tsa temo, empa eseng ka botlalo. Ebile ba kgona hore ba fumane tsebo bathong be bang se ba tloha ho lema ka pele, kapa ba bang ba ntse ba lema ka nako eo ho tle ba kgone hore ba ithute ka botlalo ka tsa temo.

Ha ho tluwa hlakoreng la ho nehela ho sa hlokeng poho, o tlameha ho fumana tsebo ka botlalo mme o tsebe seo se bang o ya se etsa. Ebang ho se jwalo, o tsebe tlhokeho ya tsela e bang o tla sebetsa ka yona le hore o tla sebetsa jwang le balemi ba bang? Empa o tlameha ho etsa bonnete ba hore o fumana kaofela tsebo e bang wa e hloka pele o ka sebedisa, kapa o ka sebedisa hlokeho ya, hlokeho ya poho.

Ee, ha o tla jala cotton-e o tlameha hore o qale o etse phupuso, o fumane tsebo e felletseng ka botlalo. O tsebe le mobu e bang o tla o sebedisa, le nako eo ya season-e e bang o tla kgona hore o leme ka yona. O tlameha ho etela dibaka ka dibaka o tlo o fumane tsebo eo e bang o ya e hloka pele o ka jala cotton-e.

Dirapa tse di a siyana, tse ding e ba dirapa tsa mehaho, tse ding ebe dirapa tsa difeme, tse ding ebe dirapa tsa temo. Tseo tsa temo di ba hole tsona le metse moo e bang ebile le diphoofolo ha di kgone hore di ka fihlella ka pelenyana teng tsa motseng. Empa dibaka tse bang di bohlokwa haholo ke dibaka tse tsa temo ka ho fetisisa.

Batjha ba tlameha hore ba ngole lengolo. Ba be ba hlalose hore ke seng seo se bang ba se hloka, ebile ba tla jala eng moo mobung kapa sebakeng se bang ba se hloka. Mme ba ngolle kgoromente, ba kgothatse le lengolo la bona ho tle ba kgone hore ba fuwe monyetla wa hore ba kgone hore ba leme moo sebakeng seo se bang ba hloka hore ba leme ho sona.

Balemi ba hloka hore ba dule ba tshehetsana ka dinako tsohle, ba kopane le ba bang balemi, ba thusane. E bang ho le teng molemi e bang o hloka seo sa se hlokang, a bue le balemi ba bang ba bodulong hona moo mo a dulang teng. Ba mo thuse ka seo sa se hlokang ho tle ba kgone hore ba hole mmoho.

Motswalle wa ka Lethabo. Ke kopa re mpe re etele tulong enngwe ya diaha mmele le meroho. Moo-moo e bang re tla fumana diaha mmele, le teng le polasi e bang ke a le tseba le hona moo bodulong e bang re ka fumana dijalo tse bang di bohlokwa ho thusana le masole a mmele a rona. Ne ke kopa re mpe re etele moo ka matsatsi a hao e bang o tlabe o le teng ka ona. Ke a leboha.

Basebetsi ho na le dikgomo tse bang ha di a phela hantle moo. Ne ntse ke nahana hore re se ke ra di hama ka nako e bang re tlameha ho di hama ka yona. Re mpe re di emele di nke nako hobane ha re di hama, re tlabe re fokotsa matla a tsona, di be di sa phela. Ebile lebese la tsona le na le bokotsi le tsona hore le ka jewa ha dikgomo tseo di sa phela. Ke tla kopa hee re ke re emise hanyane ho di hama, di be di be betere ka bophelo boo. Kapa ke be ke bona sick-i eo ya tsona hore e fella kae?

Ee, akere le polasi le le polasi le ba le monga tsona, le monga lona. Motho o tlameha hore a fumane permission-e ya ho kga le ho ja ditholwana tseo ho monga polasi. O ke se kgone fela ho ikenela polasing ebe o kga ditholwana oa ja.

Diperekisi di jewa ka nako ya hlabula ha di se di botsuwe, mme di ye di kotulwe di jewe. E bang o batla ho di omisa o o di omisetsa hore di se ke tsa bola hore tle di kgone hore di dule nako e telele.

E ba ditholwana tsa diperekisi, tsona di be di tswa porofenseng ya Limpopo. Ebe ditholwana tsa diapole, le dipere tsona di tswang porofenseng ya Western Cape. Ke tsona ditholwana tse bang di ye di tshidisetswe mose nakong e ngata.

Molemi a motjha o tlameha ho fumana sebaka se anetseng, a tsebe le dintho tse bang o tla di hloka. Bo metsi, bo jwang le tse ding dintho tse bang di hlokwa ke balemi. A tsebe le meriana eo e sebediswang ha o ruile, ebile a ithute haholo ka diphoofolo tse fapaneng le tlhokeho tsa tsona.

Atjhe, ha ke tsebe ka botlalo ka tholwana ena, empa ke ye ke utlwi batho ba bangata ba re e bohlokwa haholo mmeleng ya rona. Ebile e monate, e ya jeha. Le ha empa ke sa tsebe ka botlalo ka yona, empa hothwe ke tholwana e bohlokwa haholo bophelong.

Nna ha ke soka ke utlwa tletlebo e tswang basebetsing. Ke ka thabela ho tseba hore ebe ke ditletlebo di fe tse bang lena le tsona tse tswang basebetsing ba ka ho tle re kgone ho sebedisana mmoho. Re lokise kaofela ditletlebo tseo tse bang basebetsi bana le tsona ho tle basebetsi ba kgone hore ba dule ba ntshebeletsa ka nako tsohle ka ntle le ditletlebo. Ke ka thabela hore re sebedisane mmoho ho tle re kgone hore re rarolle kaofela ditletlebo tseo tse bang basebetsi bana le tsona.